Ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vana va xikolo ku va vona va endlaka migingiriko leyi ndzi vona swi leswaku vanhu lavakulu ku va vona va thoriwaka leswaku va ta endla migingiriko leyi leswi swi ta endla leswaku nkayivelo wa mintirho wu ya ehansi hikuva vanhu lavakulu va ta kuma mitirho naswona leswi ta hunguta nhlayo ya vanhu lava tshamaka emakaya va ri hava mitirho va tlhela va hetelela va endla swidzidziharisi ku katsa ni ku yivela van'wani .

Loko ndzo yiveriwa xikanyakanya loko ndzi ri karhi ndza ha endla vutiolori ndzi nga vheta ndzi ku milenge mimbirhi ndzi bela maphorisa riqingho ndzi va luma ndleve leswaku ndzi yiveriwile xikanyakanya kumbe loko riqingho nyongeni ni ri siye kaya ni nga tlhelela ekaya ivi ndzi foyinela maphorisa ndzi va byela leswaku xikanyakanya xa mina xi yiviwile ndzi tlhela ndzi va nyika ndhawu na nkarhi laha xi nga yiviwa kona leswi swi ta va pfuna leswaku va kota ku kuma swigevenga hi ku hatlisa.

Ku tiyisisa leswaku ndzi hlayisekile loko ndzi famba ekusuhi na patu ndzi nga endla leswaku ndzi famba laha vanhu va fambaka kona ekusuhi na patu a ndzi fambi endzeni ka patu ku famba ekusuhi na patu eka pavement leswi swi ta endla leswaku ndzi nghozi yo chayisiwa hi mimovha ndzi nga tlhela ndzi endla leswaku ndzi ambala muhlovo wo voningela nivusiku lowu hi Xinghezi hi nge i ti-reflector leswi swi ta endla leswaku vachayeri va mimovha va ta kota ku ndzi .

Ntsengo wa ku tirhisa Intercape wu le henhla nyana loko u pimanisa na ntsengo wa ku tirhisa Buscor ku katsa na My Boet loko u suka eka xifundzankulu xa Mpumalanga u kongoma eka xifundzankulu xa Gauteng loko a ku ri mina a ndzi ta hlawula bazi ra Intercape xivangelo i ku va bazi ra Intercape ri tshembekile naswona ri tirhisiwa hi vanhu va khale hambiloko budget ya kona yi ri ehenhla nyana a ndzi ta hlawula bazi ra Intercape hi mhaka ya vuhlayiseki vuhlayiseki a mahlweni.

Eka Khensani khomisa n'wana wa wena mali yo ringana gidi ra tirhandi one thousand leswi swi ta tiyisisa leswaku a xava bazi kutani hi mali leyi salaka hi cinci a ta kota ku xava swakudya endleleni bazi ro suka eka xifundza xin'wana ivi u kongoma eka xifundza xin'wana ri nga va kwalomu ka magidi ka madzana ntlhanu wa tirhandi kutani loko ku ri madzana ntlhanu wa tirhandi n'wana wa wena u ta salela hi cinci ya madzana ntlhanu wa tirhandi leswi ta endla leswaku a kota ku xava swakudya endleleni inkomu.